Sixhumana ngokusebenzisa ubuchwepheshe obufana no-ova ukuze bakwazi ukufinyelela ngokuphuthuma nabo esigamekweni khona ingozi, kushayisene izimoto ngibabikela ngesimo ukuthi sibi kangakanani.

Ikhuthaza amadoda ngokuba iwahlanganise ndawonye bese bexolelana okanye nezinto asebedlule kuzo, kubonisa ukuthi ayikho indoda enezinkinga ezidlula kuthi bebambisene, bangakwazi ukuthi bakhulume ngezinkinga zabo ukuze bakwazi .

Uma umuntu eyeka ukuphuza osemthethwini engagcina esegula kakhulu uma eseshona.

Othisha bangazikhuthaza ukuba zidle imfino eminingi ukuze zibe nokudla ngokuba kube nohlelo lokufundiswa , lapho bezofundiswa khona ngokubaluleka kokudla.

Ukusetshenziswa imithi yesimanjemanje .

Ukuze babone ukuthi imithi eyomgunyathi kungamele babheke usuku lokudlulelwa isikhathi sokuba iphuzwe, baphinde babheke nephepha efakwe kuyona, baphinde babheke nezinombolo ezibhalwe ngaphandle ephepheni lemithi.

Kwisimo lapho okwakumele nginikeze khona umfundi usizo lokuqala owayewile wase walimala edolweni ephuma igazi, kwakumele khona ngimugeze .

Ukuze ngikhombise ukuseka nokududuza umfundi ngingasebenzisa ukuthi ngimukhulumise, ngimulalele, ngiphinde ngimukhombise uthando, bese ngiyamuhaga. Okumenza azizwe ekhululekile futhi ephephile.

Uhulumeni kanye nezikhungo zokunakekelwa kwempilo kungamele ziqinisekise ukuthi ziqasha abasebenzi abayizithulu, abazokwazi ukukhuluma .

Abasebenzi bezempilo bangenza ukuba ulwazi lifikelele kubantu abaphila nokukhubazeka kwengqondo njengo-autism, ngokusebenzisa izinto ezifana nezithombe kanye nama .

Izinselela izikhungo zokuqeqeshwa kwezicishamlilo ezibhekana nazo ukungabi noxhaso olwanele lwezemali, ukuze bezokwazi ukuthenga izinto abazoziqeqesha ngazo. Lokho kugcina sekwenza ukuthi bangaqeqeshwa ngendlela afanele, babe nolwazi oluncane ngezinto ezenzakalayo zesimanjemanje, nanokuthi bangahlangabezana kanjani nezimo zesimanjemanje.

Ngifika endaweni yesigameko ngibuke umonakalo owenzekile bese ngibheka abalimele, bese ngibanikeza usizo lokuqala oluphuthumayo ngokwezimo zabo, ngiqala ngalaba abanezimo ezibucayi kakhulu.

Amadoda abhekana nenkinga enkulu uma kumele afune usizo mayelana nophuzo oludakwayo kanye nezidakamizwa, ngoba becabanga ukuthi umphakathi uzobabuka kanjani. Ngoba kulindeleke ukuthi amadoda abe ngabantu abanesibindi futhi abangakhali.

Isikole kungamele siqinisekise umfundi ukuba simunikeza isikhathi sokuba ahlale ekhaya aze alulame, siluleke nabazali ngezindlela abangazinakekela ngayo bephinde benakekele nomfundi. Baphinde bafundise izingane izindlela ezingazivikela ngayo ekuthenini zitholwe .

Kungadingakala ukuba umnakekeli ngesikhathi enakekela umuntu afake izinto zokuzivikela ezifana nesifonyo aphinde futhi anciphise isikhathi asihlala nabantu, ukwenzela umuntu amnakekelayo ophila nokukhubazeka.

Uhulumeni kanye nezinhlangano zezempilo kumele baqale uhlelo lokuhambela labo abanokukhubazeka, okubenza bengakwazi ukufinyelela endaweni yokugoma.

Kunama-ejensi afana no-fire-based emergency enikeza usizo lokuqala oluphuthumayo lwezempilo uma kushayisene izimoto, kube khona ama-ambulense kahulumeni nama-ambulense azimele. Afika endaweni yesigameko ahlole isimo bese enikeza usizo lwezempilo ngokulimala nokuhlukana kokulimala kwabantu, bayaphendula bese beyeza basize ngosizo lokuqala ngokujula .

Izinketho ezifana nephalishi, izithelo, amakhekhe amamafini enziwe ekhaya, iyogathi, amakinati, ubhanana kanye namaqanda a-scramble.

Yebo, ukuhlanzeka ngokomoya kuyayiphazamisa inhlalakahla yomuntu engokwengqondo noma .

Indlela eqotho yokukhuluma lana nokuthunyelwe ukuba ngikhombise ngicela sibheke sobabili kumawebhusayithi athembekile or u-World Health Organization, ukuze olwanele nge-COVID-19 booster shot bese yokuthola i-COVID-19 booster shot.

Ukuze banciphise ukucwasana emiphakathini bengahlela imihlangano lapho bezokhuluma baphinde baqwashiswe abantu nge-HIV, baphinde bathole abantu abazokwazi ukuxoxa izitori zabo.

Ukuqinisekisa ukuthi ukhona ugesi ongaphuthwa njenge-generator, ukuhlela ukuxhumana okuhle phakathi kwabasebenzi, ukuqeqesha abasebenzi njalo, kanye nokuba nezinhlelo eziphindaphindayo ukuze ukusebenza ngisho uma kunezinkinga.

Umphakathi ungasebenzisa izinkulumo zomphakathi, ukwabelana ngezincwajana, nemidiya ukuhlela izinsuku zokuhlolwa kwamahhala kanye nokusebenzisa abaholi bomphakathi ukuqwashisa nge-HIV and AIDS. Kubalulekile ukufundisa ngendlela elula ngobungozi, ukuzivikela nokubaluleka kokwelashwa.

Imikhosi yokuhlanza ngemva kokufa ibalulekile ngokomoya nangokwengqondo, njengoba isiza umndeni ukuhlukana ngendlela ehloniphekile newothandekayo, isuse amandla omnyama.

Umcimi mlilo omusha engazizwa ethukile, ecindezelekile noma engaqiniseki ngesikhathi esiphuthumayo uma engenalo ulwazi olwanele, lokhu kungamuphazamisa. Kodwa ukuqeqeshwa okuqhubekayo nokwesekwa kungamsiza ukubhekana nezimo ngendlela enobuchwepheshe.

Ukuhlola ukuthi ulwazi lunembile bheka imithombo ethembekile efana no-World Health Organization noma u-Department of Health, hlola ukuthi lolu lwazi lususelwa ocwaningweni lwezesayensi oluqinisekisiwe.